Hayi wonke umntu ukholelwa entweni yezangoma abanye baya cawa, abanye bakholelwa kuzo. Ngoko umntu makenze ngenkolelo yakhe. Xa ekholelwa kuzo, makaye kuzo. Xa ekholelwa ecaweni, makaye ecaweni.

Uluntu luzilungiselela ngokubana lwakhe izindlu eziphezulu, lwakhe kude nemilambo ukuze amanzi angangeni lula. Okwesibini, kusetyenziswa ulwazi lesiNtu ukulumkisa abanye abantu. Umzekelo, indlela amafu ayiyo okanye ilanga indlela elitshona ngayo kubonakale ukubana kuzobakho imvula eninzi.

Ewe, ndakhe ndazibona ezo powusta zibhengeza amayeza athi anokunyanga nasiphi na isigulo. Uninzi lolwa mayeza asetyenziselwa ukunyanga yonke into xa besitsho aluqiniisekwanga ngokwesayensi. Okwesibini, anokubeka impilo engcupheni ngokuba kaloku umntu ukhankasela eli yeza endaweni yokufumana unyango lwasesibhedlela. Okwesithathu, kuxhaphazwa kwabantu abasengxakini, abantu abanezigulo ezinzima okanye abalahlekelwe lithemba ngenxa yongaqaphili.

Inkonzo yokuqala endiyaziyo yinkonzo zempilo yengqondo, ukuhlolwa kwengqondo i-depression, anxiety, schizophrenia, PTSD njalo njalo. Iingcebiso zengqondo, amayeza alawula imiqondiso yezifo zengqondo. Eyesibini, inkonzo, iinkonzo zokwelulekwa nokuxhaswa ii-social work services ukunceda kwiimeko zodlame lwasekhaya, ukunceda abantu abahlala phantsi kweemeko ezinzima umzekelo abantu abangena kutya okanye indawo yokuhlala okanye abaxhatshazwayo. Okwesithathu, ziinkonzo zokukhusela nokukhulisa impilo, preventative health services, ukuhlolwa kwegazi rhoqo ukujonga i-BP, diabetes ne-cholesterol.

Ukuthelekisa, ezidolophini kulula ukufikeleleka kanti emaphandleni kuba nzima kuya bambezeleleka. Izixhobo ezidolophini zinintsi kwaye ziphambili kanti emaphandleni zilinganiselwe kwaye zimbalwa. Uxhulumaniso lushushu ezidolophini kwaye luyasebenza, kanti emaphandleni luphazamisekile okanye alusebenzi. Iindawo zokuhlala ezidolophini zikhona kanti amakhaya zinqabile. Okokugqibela, uluntu lwasezidolophini luxhaswe ngurhulumente, kanti uluntu lwasemaphandleni luxhomekeke ngakumbi kubantu balapho emaphandleni abahlala khona.

Ndiyacinga ukuba ndingaya ngokuba sendiphelelwe lithemba sendifuna nantoni na enokundinceda, sendiyazama ukuba ndingade ndiwunabele uqaqaqa.

Hayi! Akukwazeki. Rhoqo isibhedlele ndibona ii-posters ezixhonyiweyo emadongeni ezikhuthazayo abantu uba mabaze esibhedlele kunokuba baye emagqirheni ukuze bafumane uncedo.

Makazi, ndifuna sithethe, sithethathethane kancinci malunga nempilo yakho. Esi sifo okanye esi sigulo unaso yinto enolawuleka kakuhle ngaphantsi kolawulo lwezempilo oluqinisekisiweyo. Ewe, ukulinda kwiikliniki okanye esibhedlela kunzima kwaye sonke sifuna into ekhawulezayo nesebenzayo kwangoku, kodwa umxube lo awuqinisekiswanga. Asazi ukuba ngaphakathi yintoni na le okanye kuba iyasebenza ngokukwenene kwaye into embi kukuba uyayibona ingathi iyanceda ngoku, kanti ngaphakathi izokwenza umonakalo ongabonakaliyo, ozawubona kude sewungasancedakali.

Ukuphila ngokukhubazeka ukukhawulelwanga umzimba kuphela. Ngamanye amaxesha into enzima kukuba iindlela iinkonzo yezonyango ilungiselelwa ngayo, ayiqwalaseli iimfuno zam. Okokuqala, iiklinikhi ezikufutshane ikwiikhilomitha ezininzi. Andinakuhamba iindlela ezinde kwaye iindlela ezininzi azilungelanga abantu abasebenzisa izitulo ezinamavili njengam. Okwesibini, xa ndisiya ekliniki kukho amanyathelo amade, akukho lifts okanye amagumbi okulinda anazo iindawo zokuhlala ezihambelana nezidingo zam.

Ndazi ukuba umntwana funeke agomele isifo sofuba, isifo somoya, isifo sephepha, uthintelo lwesifo sorhudo.

Into engenzeka kungokuba ngeke uphinda uzithembe, ngeke uphinde ufune ukuhlala nabanye abantu.

Andiyi. Indoda ayikholelwa kwezo zinto, indoda yesiNtu.

Hayi, ayikho endiyaziyo.

Iyancedisa kwelinye icala, kwelinye ayancedisi. Kwiminyaka edlulileyo ukusukela, andiqinisekanga ukuba ukusukela nini, kudala safundiswa ngezinto ezinjena, kodwa izinga lokumitha liya lisonyukela nangona unyaka nonyaka kufundiswa ngokuthintela.

Ekhaya sisebenzisa i-gumtree xa ngaba unomkhuhlane okanye ifiva. Uyabilisa uyithele evaskomini uzogqume, uzogqume ngengubo okanye iingubo ufuthe. Ngakusasa uvuka uphile saa.

Abantu abakholelwa esiNtwini abazikholelwa izinto zamaNgesi, ngoko andiqinisekanga ukuba ingenziwa njani le nto idityaniswe ibe yombini. Ezibhedlele nakwiikliniki iyafundiswa, siyafundiswa ngazo izinto ezikanje kodwa abanye abantu abayifuni le nto.

Kukuba ilali nelali ibe neklinikhi yayo ukuze abantu bangasuki kwenye ilali baye kwenye ilali beyogcwalisa khona.

Anokubanceda ngokubakhuthaza ukuba mabathathe amapilisi. Okwesibini, babakhuthaze ukubana awubonwa, awubonakali ngaphandle ukuba utya amapilisi okanye mhlawumbi unesifo, yinto oyazi wena.

Leyo seyiyinto eyenzekayo. Zikhona ii-chemist ezixubayo, ezixuba amayeza esiNtu namayeza asesibhedlela.

Njengamntu ohlala ezilalini, thina siyazenzela izinto ngokuba uncedo alukho kufuphi. Ulinda iiyure ukuze uncedwe kanti siyakwazi ukuncedana sonke.

Kuyaxhomekeka ukubana lo mntu ofuna ukuncedwa nyhani na okanye akafuni uncedo. Bakhona abantu abalulekwayo kodwa bangaphumi apho baxhatshazwa khona, kanti aba bafuna uncedo bayancedakala.